Batjha ba matsatsing ana ke bona ba tlohelletseng setso sa bona. Hobane ba shebella di-television haholo, ebe ba lakatsa bophelo boo ba bo bonang di-television-eng. Ebile batjha ba jwale ba rata ho sebedisa difounu haholo e leng tsona mehala ya thekeng. Ebile hape ba dula ba le internet-eng, ba swabela le hore metswalle ya bona e tlo reng ha ba phetha setso sa bona.

Ngwanaka setso se bohlokwa haholo. Se bohlokwa haholo hobane mono o phethisa moetlo. Ngwana ha a la ka hlaha, o tlameha hore a hle a rutwe ka setso. A hole a tseba hore ho etsuwa eng ha eng e hlahile lelapeng. Botle ba teng ko re o tlo fitlhella dintho tse kgolo le badimo ba hao. Ba tla dula ba o tshireleditse ka dinako tsohle.

Nkile ka ya Basotho Cultural Village. Moo ke sebaka seo o rutwang ka Sesotho le meetlo le meaparo ya teng. Nkile ka di ja dipabi ebile di monate haholo. Lelwalwa moo silwang poone teng ke lejwe. Moo teng ho silwang poone ena. Hore e tshwane le phofonyana. Ebe hee e ya kopanywa le letswai le tswekere.

Thato a nyala ke shebile hore ke tlo pheha moroho, mokopu le papa. Ebe re hlaba kgoho. Kgoho re tla e pheha ka metsi, re e tshele letswai ebe re tshela ditapole. Moroho wa rona re tla o tshela lebese, re o tshele letswai. Ha e le mokopu teng re tla o kenya ka pitseng, re o tshele metsi ebe re o tshela tswekere.

Eya, nna ne ke bona ho le molemo haholo ha baholo, ba fetisetsa melao eo ho rona. Hobane dijo tseo tse ding tsa tsona di etsa hore bana ba ime ba le dilemong tse tlase haholo. Tse ding hape tsa tsona di etsa hore bana ba phakise ba hola ka pele mmeleng. Hape bana ba qetella se ba iketlile haholo. Mmele o so nona. Ke bona ho le molemo haholo.

Batho ba ba ikarabellang ho beha morena ke matona a morena. Ha mmoho le komiti setjhabeng seno. Ha e le hantle, ha ntate e ne le morena a la ka hlokahala. Motho a tlo nka setulo ho ya ka moetlo. Ke lefa la hae e leng moshemane a moholo wa morena. Haebe a le siko, ho tla e le ngwanana fela, ho tla dula ngwanana eno kapa ngwana hae wa moshemane.

O no ho bontsha hore e se le monna. Ebile o sa fetohile e se le motho a motjha. O siile mekgwa ya hae ya pele morao kwana. Ha jwale e se le motho a motjha. Hape ke taba ya hore letsoku le seke la dula diaparong tsa kgale.